Ke nahana ka data eo ba reng ke tla e sebedisa ho fihlella nako e itseng. Ke taba e e lokileng hobane, batho kaofela ba lokela hore ba fumane monyetla ya hore ba kene Wi-Fi-eng moo. Mme e be ba ba lekola melaetsa kapa di email kapa dintho tsa bohlokwa tseo ba ka di fumanang moo. Jwale ha batho ba ka fuwa nako e sa feleng hore ba kene Wi-Fi-eng, ba bang ha ba tlo fumana nako mme ba bang ba batho ba e hloka e le nnete taba eo ya data.

Nakong ya se jwale jwale, re bona haholo di phatlalatso, di etswa ka ntle ho naha ya rona ya Afrika Borwa. Masedinyana a mangata a ditaba, a shwa ka hara Afrika Borwa ka lebaka la di phatlalatso tseo re di fumanang ka ntle ho naha. Bo rapuo le bo raditaba ba rona Afrika Borwa e kare ha ba nkellwe hloohong.

Ka boikokobetso bo boholo, ke kopa tshwarelo. Mme, taba ena ke nahana hore ha e sa hlola e etsahala haholo. Ke nahana hore ke ile ka nkuwa ke maikutlo mme yaba ke romella molaetsa ho motho ya ya fosahetseng. Mme ka seo ke kopa tshwarelo haholo, hobane Basotho hangata ba re e kgotjwa e le maoto a mane. Ke kopa o nkinele matsoho metsing moratuwa wa ka hle.

Ho bohlokwa, ho bohlokwa haholo ho sebedisa marangrang a technology. Dintho di fetohile haholo ho e sa le ka mora COVID-19. Re ne re se re sebedisa marangrang ho sebetsa re le hae, hore tshwaetso e se atafale haholo. Kaofela, batho ba lokela ho ba na le marangrang Wi-Fi le internet e sebetsang hantle haholo. Hobane hona le nako tseo re tlo lokelang hore re sebeletse hae. Hoba le Wi-Fi, ho bohlokwa haholo mme ha o sitisi le mosebetsi wa motho. Mme re lokela ho ithuta ho sebedisa marangrang.

Streaming e bohlokwa haholo hobane, nako le nako o ka dula o ntso o tshwere mohala wa hao wa thekeng o ntso streama, ha fela o na le di data. Le ha o le hole le ka tlung, o le hole le television ya hao. O ka kgona ho kena ho marangrang a kgokahano mme ebe wa streama.

Mosuwehlooho, re lokela ho ba le Wi-Fi hotspot Universiting ya rona. Hobane, ba bang ba bana, ba etsa mesebetsi ya bona ya sekolo ba sebedisa internet le data ya sekolo. Mme ha okaba le Wi-Fi, re tlo fumana hona le bana ba bangata ba pasang le ba phahamisang dithutong tsa bona. Hobane ba tlo kgona ho kena marang rang mme ebe ba fumana ditaba tsa bohlokwa tseo ba di hlokang bakeng sa dithuto tsa bona.

Taba ena ya ho ntsha ho kenya di satellite dish, ha eya tshwara batho ba bangata hantle. Empa nna hake bone e le bothata hobane dintho di ntse di nyoloha jwalo, le technology ya nyoloha. Ho hloka hore ho matlafatse dintho tseo re di shebellang di televisioneng tsa rona.

Letsatsi le letsatsi ka mohala wa ka wa thekeng. Ke nka mohala wa ka wa thekeng, e be ke founela nkgono le mme hae. Ke ba botse hore na ba ntse ba phela jwang. Ha letsatsi le ka dikela ke sa ba founela, ke ikutlwa ke se hantle moyeng ebile e ka keya kula.

Influencer ya ka e ke ratang ya TikTok, Grace Mondlana. O rekile koloi ya bobedi selemong sena ka tjhelete eo a etsang ya ho ba influencer. Jwale mokgotsi, ke nahana le nna, ke batla ho leka ke nke matsapa o hle hore ke be influencer mane TikTok. Ke etse di voice over, ke qoqele batho ditori, ke ba bontshe le ka mokgoo ke phelang ka teng. Mara, ke ba bontshe ka mokgoo ke phelang ka teng ke sa ke sa iphapanye hore na ke phela jwang. Ke phele ka mokgoo ke ntseng ke phela ka teng ke bontshe batho bo nnete bo nna ke leng bona. Ke ske ka ka phela bophelo bo e seng ba ka.